Ndlela leyinene yo tshinya n'wana i ku va u tshama hansi na yena loko a a onhile kuma endlele swilo swo ka swi nga ri kahle u n'wi vitana u tshama hansi na yena u n'wi vutisa ku-why a endlile mhaka leyi yo fana na leyi utwa hlamula ya yena u heta u n'wi byela ku leswi a nga swi endla a swikahle, a nga ha swiendli nasiku na rin'we hikuva a swikahle u n'wi kombisa ku why swi nga ri kahle ende swi na switandzhaku swa njhani evutonwini. U n'wi tshinya hi ndlela ya leyo ku sungula u vona ku u ta cinca kumbe u ta va ku na ku yingisa na, ku va na ku cinca, loko ku nga vi na ku cinca non'wiba se wa nghenisa hambi xandla ku a ze a kota ku a twisa kambe u nga rhangi u kumba u nga se vulavula na yena u n'wi vonisa.

Vatsonga vo tala va lahla ririmi ra vona loko va fika emadorobeni hikwalaho ka ku van'wani va va va kha va chava hi mhaka ya swa ti Xenophobia hi ku van'wana vanhu la Joni kumbe emadorobeni a va swi koti ku hambanisa munhu wale handle, Mutsonga wa la na Mutsonga wa le handle van'wani va va va chava ku vitana makwerekwere van'wani, va n'wani va ti cinca hikwalaho ka Xenophobia, van'wana vo ti fihla hikwalaho ka ku lava ku dyondza marimi, tindzimi ta van'wana vanhu, va n'wana va va va lava ku kuma vanhu va la Joni.

Vonelo ra mina iku vakokwani lava nga hundza emisaveni va hi langutile va ri emasirheni naswona va hi pfulela tindlela a va etlelanga kambe va kona va na hina na swi kota ku loko ni tlele va ti vonakarisa evurhongweni va ni byela swo karhi kumbe vani vonisa swo karhi swilo leswi a swi heleri evurhongweni na loko ni mpfhuka ni mpfhuka ni tlhela ni swi vona hi matihlo ya nyama hi swona swi endlaku ku niva na ku tshemba ku vakokwani va hi pfulela tindlela na ku va hi langutile va na hina.

Ku cincana ka mindhavuko ku pfuna swinene eku kuriseni ka vuxaka exikarhi ka vanhu va mindhavuko yo hambana. Vanhu va kota ku va dyondza ndhavuko ya van'wana na van'wana va makwerhu hi kota ku hlonipha midhavuko ya van'wana va makwerhuna na ku twisisa hi nga vi na ku nyadzha. Hi kota ku support-tana hi hle, hi midhavuko yo hambanahambana swipfuna swinene hi ku munhu wa swi tiva ku ku na mindhavuko yi nga ki laha Afrika-Dzonga vaendlisa ku yini vambalisa ku yini vadya yini i xini xintu xa vona milawu ya vona i yini swikahle ngopfu na loko u famba u hlangana na mindhavuko min'wana ku va naku hloniphana na ku twisisaka swa pfuna swinene.

Ku ku ya entshaveni leswi a swi hundzeriwanga hikuva swi kahle u ti tiva ku tani wu tumbuluka kwihi, u waka mani, u dyondza na minawu, u dyondza xintu xa ka n'wina loko u ri ku yimbeni entshaveni kasi na kuya a, u ya endla hi xilungu naswona swikahle ka vanhu lava nga ri ki na makaya kumbe ndhawu leyi va nga yi tiviki hi ku ndhawu laha va tumbulukaka ka yona hi ku va n'wana va fika va aka emadorobeni va tshama kona na vana va vona ni nge yimi na tlhelo rin'we kambe dzi yima na matlhelo hikwawo.

Vana va xinuna va va lava va tatana va vona ku va kula emahlweni ka vona kambe ku va u kurisiwa hi tatana la ku nga na tatana a swivuri ku u ta va na vutihlamuleri va kona vana lava kurisiwa hi tatana wa vona kambe a nga vi na na vutihlamuleri a a hluriwa hi n'wana loyi a nga kurisa hi manana a ri yexe a nga ri na tatana u kuma ku tatana wa yena va love a ha ri ndzeni ka khwirini ka kwhwiri ra manana wa yena kambe a kula a va wanuna loyi a nga na vutihlamuleri, wanuna loyi a tirhaka hi matimba, a tlhela a va a humelela ku tlula lava nga na va tatana, a swi yi hi ku u va u ri na tatana wa kurisiwa hi manana ntsena kambe u va wanuna loyi a nga na vutihlamuleri, na ku hlonipha, na ku tirha swinene na ku xixima.

Ndzi nga titwa kahle ku va n'wana mina a lava kuya exikolweni xa ndhavuko kumbe entshaveni, ndzi nga titwa kahle, dzi nga tsaka, hikuva n'wana wa mina a nga lahli ndhavuko wa ka vona u lava ku tiva ndhavuko wa ka vona u lava ku dyondza hi ndhavuko wa ka vona, u lava ku landzelela leswi va kokwani wa yena a va famba xiswona swi nga ndzi khoma kahle, ende ni nga n'wi yisa ndzi nga ri na ku hleketa swo tala hi ku na swi tiva ku va ya n'wi dyondzisa swilo swo tala swa xintu, ku hlonipha ku va wanuna na ku va a kula a ti tiva ku hi yena mani wa ka mani u ta hikwini na ku va a ti tiva hi ku hetiseka.

Vukreste masiku lawa swi ya hi tikereke hi ku hambanahambana ka tona, tin'wani tikereke ta Vakreste a ti fambiselani na ndhavuko, a va pfumeleri vanhu lava tirhisiwaku ndhavuko, a va va pfumeleri a va va lavi vanhu la va tirhisaka ndhavuko ekerekeni ya vona kambe tin'wani tikereke i makreste kambe Vukreste lebyi bya pfumela ku vanhu va va landzelela ndhavuko wa vona, byi mpfumelela ku va tirhisa ndhavuko wa vona va tlhela vatirhisi vukreste a va na problem, yi n'wana Vakreste va lahlisa vanhu ndhavuko a va lavi no wu vona ndhavuko laha wu taka hi kona loko u lava ku nghena kereke ya vona u fanele u lahla ndhavuko ku ve sweswo a swi laveki, a swikahle.

Vukhomba bya vaxisati i ku va va teka vanhwanyana lava nga se va ku na vana kumbe lava nga se tekiwaka va ya evukatini va tekiwa va yisiwa enhoveni laha va fikaka va dyondzisiwa milawu na ku dyondzisiwa ku n'wanuna u hlayisisiwa ku yini u khomisiwa ku yini loko se va ta tekiwa kumbe va va ni mindyangu ya vona na ku hlonipha vanhu vakulu va ya va ya dyondzisiwa sweswo, swi na nkoka wa leswaku ku va u khombile u ya u ya tiva mi va ya ku dyondzisa milawu a va ku dyondzisa milawu ntsena kambe va ku dyondzisa na ndhavuko wa ka n'wina u huma u kha u tiva ku u mani wa ka mani naswona ndhavuko wa mina u njhani u endlise ku yini.

Vatswari a va ta va yisa vana va vona eka swona hikuva i ndhavuko i swilo leswi hi kulaka swi ri kona swa khale swi ri kona na hina hi nga se va kona ende i swilo leswi swa ha ta yaka mahlweni swa ha tirha swa ha fambisiwa ngopfungopfu emakaya. A xilungwini a va nga ta yisa vana va vona hikuva a xilungwini a va swi landzeleli ngopfu swa mindhavuko kumbe swa xintu a va swi landzeleli ngopfu va hanya xilungu swa le makaya a va swi landzeleli kambe emakaya vo tala va nga va yisa vana va vona hi ku hi leswi va hanyisaka xiswona i swilo leswi ku nga ndhavuko leswi landzeleriwaka.

Na a ha ku velekiwa ku na mphahlo na swikhongelo eka hina hikuva hi maKreste lama landzelelaka minawu ya le Bibeleni n'wana u fane a va a amukeriwa a tivisiwa ka lava va nga hundza emisaveni na lava va hanyaka, u fanele a thyiwa vito loko ku ri ku u ta va a rila a rilela vito ku va a ta kota ku yima ku a nga ha rili a hlupha navusiku a va n'wana loyi a kulaka kahle swi na nkoka hikuva u fanele a nghenisiwa ekerekeni hi nawu va landzela hi bibele na ku a humesiwa handle hi nawu ku landzeleriwa bibele.

I xiave lexi hi xi vitanaka ku i woman's day ku nga siku ra vavasati siku leri va nga lwa va lwela ntshunxeko eAfrika-Dzonga, siku leri va nga vulavula va ku va lava ku twiwa, siku leri va nga hlangana vamanana vavasati va tibyela ku hi kombela ntshunxeko va lwa va kha va kombela ntshunxeko hi rito rin'we va khomanini va ri ndhawu yin'we va kombela ntshunxeko wa vona as vamanana as vanhu vaxisati ku va na hina hi kula hi kuma se ku ri na ntshunxeko eAfrika-Dzonga hi ri vitana ku i woman's day ku nga siku ra vavasati.

I bya nkoka ku va u ri muKreste, muKreste i munhu loyi a khongelaka munhu loyi a tshembaka ka Xikwembu, munhu loyi a ti nyiketelaka eku khongelela na ku pfuna van'wana vanhu munhu loyi a tshamaka hi ku hlaya bibele a nga yi hlaya ntsena kambe a dyondzisa van'wani va makwavo ndlela na ku va a kota ku landzelela milawu ya le bibeleni kumbe a landzelela milawu hinkwayo leyi a yi hlayaka ebibeleni na ku kota ku rivalela van'wana va makwerhu loko va n'wi johelini. MuKreste i munhu loyi a tshembaka swinene ka Xikwembu munhu loyi a yimbelelaka tinsimu ta kereke a a titwa a tshunxekile emoyeni, muKreste i munhu loyi a tshembeka Xikwembu hi laha ku nga heriki i munhu loyi a khongelaka hi matimba i munhu loyi a rhandzaka ku tikuma a tshama a ri ekerekeni kumbe ku tikuma a kha a pfuna van'wana va makwerhu hi minkarhi yo tala.

Swakudya leswi va vulavulaka hi swona i machipisi, tikota, ti-burger, tichokoleti, swiwitsi, ti-cold drink, swiyoveyove hi ku hambanahambana ka swona a swi kahle swi vangela na mavabyi mavabyi ma chukela, mavabyi ma high blood, mavabyi ma mbilu, mavabyi mo ma nga za u u ti kuma se u ri na stroke ngopfungopfu mavabyi ma chukela na high blood. Vanhu va hundza emisaveni hi xihatla hi mhaka mavabyi ma chukela na high blood hikokwalaho ka ku dya swakudya swo ka swi nga ri kahle.

Loko wun'wana la humaka ka ndhavuko wun'wana a endzeleke kaya ra mina, ni nga n'wi swekela tihove ni ti chela timanga, ni n'wi swekela ximbudzwa, ni n'wi swekela miroho ku nga veki miroho ya xipinachi kumbe muchayina, ni n'wi swekela vuswa, ni n'wi swekela nyama ya huku ya mikokoroxi leyo tiyela. Hi swona swilo leswi ni nga n'wi swekelaka swona, na ku n'wi endlela byalwa bya hina bya xintu loko ku ri munhu wo nwa byala.

Xibelani i ndhavuko wa hina i i xilexi hi cinaka hi xona loko ku ri na tiphati, loko hi tsakini, loko ku ri na mitlangu, loko ku hluvuriwa, loko ku ri na swiseveseve. I xilexi hi cinaka hi xona, hi bombaku hi xona, hi saseka ku vonisa ndhavuko wa hina na ku tinyungubyisa ku va hi ri Matsonga Vachangana. Hi swi mbala na hi ti-Heritage Day, wa bomba hi xona u saseka ku nga ri ku cina ntsena hi xibelani. Ku cinca loko u cina u cinisa xisuti xibelana xi cina u nga za ngi u ti dlaya u cina kahle njhe tinguvu ti cina.

Ku tikeriwa loko vanhu va tshamaka emadorobeni va hlanganaka na kona, i ku va mintirho yi nga ri kona, i ku va swakudya swi durha, rent yi durha, gezi ri durha, mati ma durha. Xin'wana na xin'wana vutomi bya le dorobeni bya durha, ende a wu nge hanyi kahle loko u nga ri na mali u ta va u tikeriwa ngopfu, ku va u kota ku hanya kahle emadorobeni. Swa le madorobeni swa durha swi le henhla swi tshama swi kha swi gonya swi ya henhla. Switsandza na lava se va tirhaka na vona va tikuma va kha va tikeriwa hi ku swona swa khupuka emavhengeleni kambe lomu va tirhaka kona miholo a yi khupuki ngopfu.

Mina ni na vana va vanhwanyani swiambalo leswi ni nga swi xavaka ni lavaka ku swi xava swa ndhavuko swa vana, i ku ni va xavela swibelana leswi swi humaka na na vuhlalu ku nga tikhwini, ni ni va rhungisela na swikipa swa xintu leswi nga na mavala mo yelana na swibelana. Ni va xavela na mateki ma rhungisiwa vuhlalu, ti-colour ta vuhlalu ti yelana na swibelana na swikipa ni va rhungisela na maduku ya ndhavuko ma hina, ku va va kota ku mbala va saseka va vonaka ku i Matsonga Vachangani va ti nyungubyisa va kula va tiva ku i va mani.

Vatekani laha a va mbarile ha kona ka ndhavuko kumbe ka vukati bya xintu, a va mbalini swibelana, miceka yo rhungiwa ku yelana na swibelana, tikhwini, maduku ni mateki hinkwaswo swi rhungiwile na vuhlalu ku hambanahambana ka byona bya Vatsonga. Vavanuna va rhungisile tihembe na tiburuku ti fana na miceka na swikipa swa vavasatikuloni, a va mbali swona va tekana hi ndlela yaleyo va sasekini.

Ndzawulo ya tidyondzo yi nga endla leswaku swikolo hinkwaswo leswi swo hambanahambana swi ve na tindzimi hi ku hambanahambana ka tona, hi la va nga ta kota ku va na mindhavuko yo hambanahambana. Loko ni ku swi va na tindzimi ku hambanahambana ka tona ni vula ku, va va va va na nhlayo ya ku ku va na titlilasi ta Matsonga, titlilasi ta Mazulu, titlilasi ta Mapedi, titlilasi ta Mavhenda, titlilasi ta Masotho, titlilasi ya ta Matswana titlilasi ta Maswati hi kona laha va nga ta kota ku va na mindhavuko yo hambanahambana eswikolweni swo hambanahambana. Vanhu va nga tsutsumeli ka xikolo xin'we va ya tala kona va manyana kona, kambe munhu a kota ku ya ka xikolo xin'wana na xin'wana. Hi leswi va nga swi endlaka ndzawulo ya tidyondzo.